Iimuvi zangoku kubuxhakaxhaka bangoku sekwamkelwe kukho le nto kuthiwa zii-subscription zokustrima ubukela usekhaya, xa kuphela inyanga ubhatale isixa esithile semali okanye uya kwiiwebhusayithi zeintanethi ezithile udawunlowude iimuvi mhlawumbi uyawudawnlowuda imuvi kudala uyifuna okanye enizawubukela. Kulula kakhulu ukuzifumana kule mihla yangoku ngoba ubuxhakaxhaka busezingeni eliphezulu kakhulu ngoku yonke infomeyishini oyifunayo uyakwazi nokuyifumana ngefowuni kunye nekhompyutha akudingeki ukuba uye kude iimuvi.

Into engachaphazeleka ngoba abantu abavotayo okanye abakude bazofumana iinkcukacha ezingalunganga mhlawumbi ngesikhululo sokuvota okanye ngabasebenzi . Loo nto ikhokhele ke ekubeni iziphumo zokuvota zingathembakali ukuba iqembu elilungileyo lizawube line ngokunyanisekileyo okanye ngokunganyanisekanga. Loo nto yenza ukuba abantu bangazithembi amaqela akhankathayo okanye afuna ukuvotelwa. Akuba lula ukufumana ithemba kweendaba ezinganyanisekanga, enye into nala maqembu ayathanda ukusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla.